Go bapala metshameko ya ileketeroniki ka bokgoni, ke papadi ka gonne go tlhoka bokgoni, leano le tlhagiso, mme ke boithabiso ka gonne batho ba itumelela mo nakong ya bone ya boikhutso.

Ee, ka gonne batho ba le bantsi jaanong ba bapala metshameko mo difounung. Go fokotsa nako e ba e dirisang ba bapala ka sefatlhego le ditsala kgotsa kwa ntle.

O ka leka Valorant kgotsa League of Legends. Tse dingwe ke metshameko e e tlhotlheleditseng le e e tlhokang bokgoni le tirisano.

Didirisiwa tsa metshameko tsa ileketeroniki, di dira metshameko go nna ya boitlhamelo. E potlakileng le e e fitlhelelang, e tlisang go bapala le ba bangwe internet-eng le mekgwa e metšha ya metshameko.

Ke rata boitumelo le ditlhokego tse di mo metshamekong ya ileketoroniki. Mme ke itumelela go tlhotlhelela le go tokafatsa bokgoni jwa me.

Go bapala metshameko ya inthanete, o tlhoka sedirisiwa, kgokelo ya inthanete mme ka dinako dingwe, account-o. Metshameko e e tummeng, e akaretsa Minecraft, Valorant le Call of Duty.

Go bapala metshameko ya inthanete ka metlha, go ka tokafatsa bokgoni jo bo jaaka leano le kgatelopele. Mme go ka baka bothata jwa matlho kgotsa tlhotlo. Papadi ya me ya inthanete ke Valorant.

Metshameko ya inthanete e tlhoka data go ikgolaganya le server, le babapadi ba bangwe ka nako ya nnete. Go bapala, o tlhoka sedirisiwa, inthanete kgotsa data le ka dinako dingwe, account-o.

Bontsi ba bapala bosigo ka gonne go tlhola bosigo le go nna le nako ya boikhutso. Go boloka data, ba ka dirisa Wi-Fi kgotsa ba bapale metshameko e e sa tlhokeng inthanete.

Metshameko ya inthanete e tokafatsa matshelo ka go tokafatsa bokgoni, tirisano le boithabiso. E ne e sa tlhole e le teng pele ka gonne thekenoloji le kgokelo ya inthanete di ne di lekanyeditswe.

Metshameko ya kwa inthaneteng e ka nna kotsi ka ntlha ya go e tlwaela thata. Go bogisiwa borokotlhe le batswakwa. Go itshokela o se ka wa bolelela motho tshedimosetso ya gago. Tsenya di password-e tse di nonofileng. Tsaya dikgaogano mme o bege babogisi.

Batho ba magaeng ga ba tshameke metshameko ya inthaneteng ka ntlha ya inthanete e e bokoa, le go tlhoka data. Metshameko e e motlhofo ke ya mahala mo mogaleng jaaka Candy Crush le Free Fire.

Ke ne ke tla dira metshameko e e itumedisang le e e rutang. Se se tshwanetseng go fetoga mo metshamekong ya ithaneteng ke go fokotsa bogisi le go e dira gore e nne e babalesegileng .

Nako e telele ya go tshameka e baka mathata a matlho, go sa robale sentle le kgatelelo. Se se tshwanang le badira dibapadi ba ba nang le dikgobalo le kgatelelo. Babapadi ba Esports ba tshwanetse go tsaya di kgaogano go itshidila mmele le go batla thuso.